Iza kutshintsha ngoba kaloku ngoku kufuneka unxibe izinto oziyaliweyo ukuba zinxibe emzini wakho njengoba emzini awuyinxibi ibhulukhwe funeke unxibe ilokhwe, funeka usoloko uthwale iqhiya, funeka xa kukhona umcimbi kuloo mzi wombathe ixakatho, funeke ube nesikhafu njengomakoti omtsha wakuloo mzi.

Ewe, ikhona indima eziyidlalayo ngoba kaloku umhlolokazi njengoba evuka oko enxiba ezoo mpahla azilileyo ngazo akusoze kube khona uxolo phakathi kwentliziyo yakhe nalo mntu amzileleyo ngoba zisisikhumbuzo zesehlo esihlele nomyeni wakhe. Ngoko ke ziya kumenakalisa kakhulu umphefumlo wakhe.

Baye babize intlanganiso komkhulu, babize nabahlali nebhodi yakomkhulu ekuxoxeni malunga naloo nto bafuna ukuxoxa ngayo okanye ekwaziseni eso saziso.

Isisele senyathi, kutshiwo umntu olumkileyo umntu onamava.

Isibni ukuze kuthiwe sithembisene okanye singenjene kufuneke umfana okanye umkhwenyana ahambe ayolobola kowabo kwentombi elobola ngeenkomo okanye ngemali, kodwa kufuneka kuqale ahambe ayozazisa kowabo kwentombi.

Ndicinga ukuba njengomzali funeka umane uthatha umntwana wakho umsa ekhaya kubo emaXhoseni, kufuneke uqinisekise ukuba kwakho apho uhlala khona nomntana wakho uyasithetha isiXhosa nithetha isiXhosa nithetha iilwimi lakokwenu ukuze umntwana angakwazi ukulilibala ulwimi lwakokwabo.

Ndingaziva kabuhlungu kakhulu kwaye ndingazama ngandlela zonke ukuba ndigoduke ndibuyele ekhaya.

Lubaluleke kakhulu kwindawo endihlala kuyo ulimo. Izityalo ezikhulayo ngumbona, ngamathanga nemixoxozi. Loo nto ke umbona ndingathi iyanceda kubantu nezipinatshi, ikhaphetshu, amatswele. Uyanceda umbona kubantu ukuba bangangqusha bakwazi ukwenza umngqusho or uyanceda kunye nakwimfuyo. Iinkukhu zitya loo mbona lowo. Kunye nemixoxozi inganceda nakwiihagu unganceda nakwabantu bakwazi ukwenza imiqa, kutyiwe.

Ndingathi into enokwenza ngumzali ukuba umntana akwazi ukwamkela imeko yakokwabo amkele imeko akhulele kuyo loo nto leyo iya kumqinisa ukuba afunde nzima kakhulu ukuze naye ngenye imini akwazi ukuphuma ematyotyombeni akhuphe nabazali bakhe ematyotyombeni.

Indlela elula yokupheka umqa, thatha umxoxozi uwunqunqe uwufake embizeni, uthathe umbona ugubele, uthathe. Xa ibila umxoxozi wakho kuloo mbiza uthathe umbona wakho uwugalele kuloo mbiza ubonde , ugalele ityiwa yakho neswekile kancinci nje ube sowuphaka.